Imivuzo efanelekileyo ikhuthaza abasebenzi kukuba basebenze ngcono kwaye bavelise ngakumbi. Iphucula ukwaneliseka kwabo emisebenzini, nto leyo ephucula imeko yabo yokusebenza. Inciphisa ukushiywa kwemisebenzi yonyusa uzinzo lwabasebenzi. Inceda ukuphuhlisa uqoqosho lweelali kunye noluntu ngokubanzi. Ikhuthaza ulutsha ukuba lungene okanye luhlale kwicandelo lezolimo. Isondeza inguqu ekukhuleni nozinzo kwicandelo lezolimo.

Amahlathi akhusela umhlaba ekukhulisekeni kwaye agcina umswakama. Aphucula umgangatho womhlaba ngeengcambu nezityalo ezifaka iNitrogen. Abonelela ngengeniso ngaphezulu kweziqhamo, amaplanga kunye namayeza anciphisa i-carbon dioxide, nto leyo elwa notshintsho lwemozulu. Abonelela ngezindlu kwizilwanyana zasendle nokugcina indalo. Avumela ukutyalwa kwezityalo ezahlukeneyo akhokhelele kukhuseleko lokutya.

Ujongilanga unemfuno ephezulu ngenxa ye oyile esempilweni etsalwa kulo. Ixesha lokukhula lifutshane, nto leyo ethetha ingeniso ekhawulezayo. Iindleko zokutyala ziphantsi xa kuthelekiswa nezinye izityalo zorhwebo. Imarike yokuthengisa ijikeleze kakhulu, kubandakanya ukutya nezithambiso. Amanye amalimi asele efumene impumelelo kolu hlobo lwesityalo. Linyathelo elinokuzinzisa ishishini kwaye landise ingeniso yexesha elide.

Iminqathe yenye yeembewu ezikhula ngokulula kwaye ayifuni nzame inkulu ukuyikhathalela. Ukongeza koko iminqathe inceda kakhulu empilweni, igcwele i-vitamin A enceda amehlo kunye nolusu. Kwaye inencasa entle xa iseluhlaza okanye iphekiwe. Ndiyayithanda iminqathe kuba iyasebenziseka, ungayitya njengesinekhi uyifake kwisaladi. Uyipheke kunye nezinye imbiza okanye uyigqume ngetshizi xa ufuna into enencasa. Ukongeza ayifuni ndawo enintsi. Ngoko igadi encinci engasemva ingonela kakuhle.

Ndingaqala ngokulima itapile ngenxa yokuba isetyenziswa kakhulu kwaye inemfuno ephezulu kwimarike. Kulula ukuyilima kwaye indifundisa izakhono ezisisiseko zolimo. Ikuvumela ukuqala kancinci uze wandise njengoko ufumana amava.

Inkqubo yobunini bomhlaba eMzantsi Afrika ijolise ekulungiseni ukungalingani okwadalwa yimbali yobukholoniyali neApartheid. Urhulumente uzama ukwenza oku ngeendlela ezintathu, imbuyekezo, ukwabiwa ngokutsha kunye uhlaziyo lwetenye. Nangona kunjalo, inkqubo ihamba kancinci ngenxa yokulawula kakubi, inkohlakalo kunye nokungabikho kwezakhono. Ukulungiswa komhlaba kubalulekile kubalulekile ukwakha uqoqosho olulinganayo noluzinzileyo. Ingxoxo yokuhluthwa komhlaba ngaphandle kombuyekezo iyaphakamisa imibuzo eyahlukeneyo. Kuyimfuneko indlela ecingiweyo enobulungisa nenika abantu amandla okusebenzisa umhlaba ngempumelelo.

Ukuhluthwa komhlaba ngexesha leApartheid kusashiya uluntu lwasezilalini luhlupheka. Abaninzi abanawo amalungelo omhlaba, nto leyo ebavimbela ekuphuhliseni ubomi babo. Oku kudala ukuphoxeka nokungabi nathemba ngakumbi phakathi kolutsha. Isisombululo sifuna ukubuyiselwa kumhlaba.

Umgangatho womhlaba uchaphazela kakhulu isivuno esikumgangatho wokuthengiseka. Umhlaba otyebileyo ngeentshatsheli onamanzi afanelekileyo, nolwakhiwo oluhle uvumela izityalo ukuba zikhule kakuhle. Umhlaba one-PH engalinganiyo okanye engcolileyo unokubangela isivuno esisezantsi. Ngoko ke, umhlaba osempilweni kubalulekile ekufumane isivuno esifanelekileyo kwimakethi.

Ukugcina amanzi kwitanki okanye kwidam kunceda xa kufike imbalela. Amanzi asetyenziswa ngononophelo ukuze angachitheki okanye angapheleli. Imithombo yamanzi ibekelwa kufutshane nemfuyo kwindawo enethunzi. Imfuyo ilawulwa kakuhle ukuze ingachithi amandla angaphezulu, nto leyo ihlisa ukuswela amanzi.

Inkqubo yokufunda ukulima igadi yemifuno iluncedo ekuveliseni ukutya okutsha nokonga imali. Inokudala amathuba emisebenzi kunye nokukhuthaza intsebenziswano kuluntu. Izinceda indalo kwaye iphucula umhlaba ongasetyenziswayo. Ngumbono onokuphucula umgangatho wobomu kuluntu.

Abafuyi bangaphucula indawo yemfuyo ngokuyiphakamisa kwaye bahlale kude kunodaka. Ukulawula amanzi kunye nokuhlambulula rhoqo kunceda ukugcina indawo icocekile. Ukutshintsha indawo yemfuyo rhoqo kunceda ukunciphisa izifo. Izithintelo ezinje ngelayimi kunye nokugonya imfuyo rhoqo zinciphisa umngcipheko wezifo.